Dijo tse di sa siamang go ja letswai le le ntsi mafura a naleng dikotla le cholestrol go oketsa kgatelelo ya madi. Go tlhoka go itshidila mo mmeleng, bokima bo bo feteletseng go goga ga motsoko, go nwa bojalwa phetelela, seterese. Seterese se se sa foleng se ka nna le seabe gonneng le kgatelelo e kgolo ya madi, go tlhoka boroko kgotsa go se robale sentle go ka oketsa kgatelelo ya madi.

Go tlamela ka phepa go neelana ka dijo kgotsa tse di botlhoswana tse di fitlhelelang maemo a phepo thusa go lwantsha tlala le phepelotlase, go tokafatsa go tsena ha sekolo, go tlamelana ka dijo. Tsa dikelo tsa go tsena sekolo bogolo jang baithuti ba tlhokileng lesego, go tokafatsa tiro ya tlhaloganyo, phepo e e siameng e tshegetsang kgolo ya boboko go tlhoma mogopolo le bokgoni jwa go ithuta. Go tshegetsa ditlamorago tsa botsogo go ja ka metlha go thusa go thibela mathata a botsogo a amang le phepelotlase jaaka go segole sentle kgotsa go koafala ga masole a mmele.

Se ke se itseng ka HIV ke gore ke mogare wa tlhaselang masole a mmele. Phetiso HIV e ka tsenela ka thobalano e sa sireletsegang, go abelana di nnalete, go tswa go mme go ya go nwaneng. Ee, ditirelo tsa puso tsa HIV tsa kalafi ya HIV ya nkgotsofatsa. Phitlhelelo, dipuso di le dintsi di dira diteko tsa HIV mahala, tlhokomelo e akaretsa di e akaretsa ditlileniki tse di neelanang ka tlhokomelo e e akaretsang go akaretsa le ya dikgakololo le ditirelo tsa tshegetso.

Nka rulaganya nako e e rileng kapa ka kopa nako e rileng le thulaganyo ya me ya kalafi. Nka batla tshegetso fa go tlhokega ka akaretsa wa boraro jaaka moabi oa tlhokomelo ya boitekanelo kgotsa motsamaisi go thusa go tsereganya seemo.

Kalafi ya se thibela mogare ART antiretroviral therapy ke kalafi ya konokono ya HIV e e akaretsang go kopanya melemo go gatelela mogare ono. ART e ka go thusa ka ka go fokotsa HIV mo mading. Go oketsa di-cell tsa masole a mmele, go fokotsa kotsi ya tshwaetsego, go tsaya ART go netefatsa kalafi ena e nang le matswela, latela selekano le thulaganyo nwa melemo ka mehla, begela matshwenyego go moabi wa gago wa tlhokomelo ya boitekanelo.

Batho ba phelang ka bogole ba ka lebana le dikgwetlho tsa go tshwana le dikgoreletsi tsa phitlhelelo mathata a dipalangwa, dikgoreletsi tsa tlhaeletsano, dinako tse di telele tsa go leta. Go ka lekwa go rabololwa ka go tokafatsa mafaratlhatlha go netefatsa gore dikago le mafelo a botlhe a fitlhelega akaretsa. Dipalangwa tse di fitlhelesegang tshegetso ya tlhaeletso go neelana ka tlhanolo ya puo ya diatla, matshwao a difofu, le tshedimosetso ya e e fitlhelesegang. Phitlhelelo ya botlhokwa katiso ya badiri go ruta badiri temogo le tshegetso ya bogole.

Banna gantsi ba tlwaediwa go nna batho ba ba nonofileng ba pelotelele ba ba kgonang go itshepa mme seno se dira gore go nne thata gore ba amogele gore ba mo kotsing kgotsa ba batle thuso. Banna ba ka nna ba go tsewa ele ba ba bokoa kgotsa ba ba tlhokang bonna, fa ba ka batla thuso ya kalafi ka ntlha ya malwetsi a sa foleng, bo rre gantsi ba rotloediwa go gatelela maikutlo se se ka dirang gore o nne thata gore ba buisane ka matshwenyego a bone a botsogo.

Seabe sa ba lelapa le baagi botsalano lorato le tshegetso ya maikutlo, thuso ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi, ditiro tsa mo gae le go tlhokomela motho ka namana, thuso ya madi jaaka matlo, dijo le tlhokomelo ya botsogo. Mo ditsong tse dintsi tsa Asia le Aforika go lebeletswe gore maloko a lelapa a tlhokomele balosika ba ba godileng, mo ditsong tse dingwe tsa bo phirima tlhokomelo ya bogodi e ka nna ya dirwa ke setheo kgotsa ya dirwa kwa ntle. Ditso tse dingwe jaaka merafe ya di gatelela tlhokomelo ya bogodi e ikaegileng ka baagi.

Nka itsisi tsala ya me gore ke tshwenyegile ka botsogo le boitekanelo jwa gage, nka e kgapa mo go direng dikakanyo kgotsa ditatofatso ka go obamela ga gagwe melemo. Nka rotloetsa motlotlo o bulegileng ka botsa tsala yame gore sengwe le sengwe se siame, le gore a a tlhoka tshegetso ke teng, nka ela tlhoko sephiri sa tsala ya me le melelwane ya gagwe.

Gantsi metseselegae e na le ditsompelo tse di lekanyeditsweng tsa madi, mme seno se dira gore go nne thata go tlhoma le go tlhokomela ditleliniki. Mafelo a kgakala a dira gore go nne thata go fitlhelela ditirelo tsa tlhokomelo, seo se dira gore baagi ba itemogele go diega go bona thuso ya kalafi, se se ka gakatsang ditlamorago tsa botsogo. Dikgala tse ditelele go ya kwa ditleliniking di ja nako, le go lapisa bogolo jang moo ba nang le dipalangwa tse di lekanyeditsweng.